Vha tea uri vha tikedze vhashumi vha vho nga ku shumisele kwa masheleni, a UIF na zwa uri vhanga i shumisa hani u ḓi bindulisaho vhanga i shumisa kana u vhulunga zwi nga vha thusa.

Nṋe ndi vhona uri ndi ya tea uri ndi wane thuso, ndi sina ṱhanziela ya hune nda dzula hone, nga murahu ha musi ndo ya banngani ndo fara basa yanga zwino zwine zwa amba uri basa yanga ndi yone ine ya nga ita uri ndi wane thuso ndi si naho ṱhanziela ya tsumba vhudzulo. Sa vhunga ndi mudzulapo wa fhano Afrika kha Tshipembe o to bebelwa ho fhano ngwa niwapo wa fhano, zwi amba uri basa yanga i na zwoṱhe zwine zwavha zwanga zwine vha ḓo zwi ṱoḓa.

Ngeletshedzo ine nda nga muṋea yone ndi ya uri, a tshi dzhia masheleni hayo a dzhie masheleni nga vhuḓifhinduleli. Nahone muthu o fanela uri avhe na vhuṱanzi uri masheleni ayo a kho renga nnḓu ine a kho ḓo i badela lwa miṅwedzi mingana, kana u khou i renga lwa u thoma u fana uri a avhale zwavhuḓi contract, uri eyo nnḓu ina tshiṅwe na tshiṅwe nahone a sedzane na muholo wawe uri uḓo kona na u badela ayo masheleni murahu. Sa vhunga a tshi ḓovha a tshikolodoni, na zwa uri uḓo kona na u badela masheleni a vhathu oṱhe na nga tshifhinga, nahone u ḓo kona na u zwi zwi manenzha zwo zwoṱhe hezwi zwithu nga tshifhinga tshithihi masheleni, hayani muḓi ngo ralo ngo ralo.

Uya nga nḓivho yanga ndi tshikwama tshine tsha vhulungela vhathu masheleni, musi mushumo wavho wo fhela uya wa wana masheleni au oṱhe murahu ane o vha a khou kokodziwa musi u tshi kha ḓi shuma.

Ee ndeme ya forex iya alusa ikonomi nga nḓila ya vhuḓi, nga nḓila ya uri u ya kona u vhulunga masheleni au, wa kona u a shumisa nga murahu nga tshifhinga. Na zwa uri uya kona u endela mashango u tshi kho shumisa masheleni au, zwine zwa alusa ikonomi. U endela mashango o fara ikonomi zwavhuḓi nga maanḓa ngori vhathu vha vha ya badela vha ya ḓa vha dzula dzi hodelani, vha ya badela hune vha kho ya u vhona hone zwine zwa alusa ikonomi nga mannḓa.

Ndono ya mbulungoni dza tshivhalo, zwe nda zwi sedza ndi zwa uri vhathu vha khou fariwa zwavhuḓi nga maanḓa, vha kho ṱhogomeliwa zwoṱhe zwine vha zwi badela musi wa khombo vha ya zwi wana, zwi amba uri vhaṋetshedzi vha tshumelo vha khou ita mushumo woṱhe nga u angaredza we wa vha u thembisa muthu musi muthu a tshi thoma u dzhoina eneyo ndindakhombo kana inishuarentse.

Ndi vhona uri u nga zwi khwiṋisa ngo vha ṋea ngeletshedzo nga kushumisele kwa masheleni, uri a yo masheleni muthu u a kona u a shumisa muthu musi a tshi kho ṱoḓa muṅwe mushumo, asi masheleni ane muthu a dzhia a tama a tambisa ndi masheleni ane avha o vhulungeya uri u kone u a dzhia u toḓe ngao muṅwe mushumo.

Nṋe ndi vhona uri zwine vhathu vha khakhathi dzine vhathu vha khou ṱangana nadzo ndi zwa uri, hafha kha zwibugwana kana kha ndindakhombo, vhunzhi ha vhathu vha saina zwithu zwine matshelo vha tshi vhoya vha tshi vho zwi ṱoḓa a vha zwi wani. Ndi vhona uri vhathu vhunzhi ha vhathu a vha tsha tou ṱoḓa zwavhuḓi u ḓiwana vha vha na ndindakhombo, ngauri musi wa khombo vha tshi vhoya avha wani zwe vha fulufhedziswa musi vha sathu saina.

Hai a thi thu vhuya nda pfha vho na muthu ono fariwa nga ṱhoho ya u fhirisela na luthihi. Ndi vhona uri ezwi hezwi zwi kho vhangwa ngauri vhathu vhanzhi a vha pfhesesi zwine vha saina, nga murahu ha musi vhofhiwa nnḓu, zwine ndi vhona uri vhathu kha vhathu vha fare mabambiri avho, vha a vhale zwavhuḓi nga murahu ha musi vha tshi fhirisela ndaka kha muṅwe muthu zwinga thusa uri vha zwi pfhesesi vhu khwiṋe.

Nṋe ndi nga mu ṱalutshedza uri hoyu muthu a dzule o fhaṱuwa tshifhinga tshoṱhe, ngori interest rate tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe i ya gonya iya tsa, zwi amba uri a tshifhinga tshoṱhe a dzulele u zwilimuwa a dzulele u fhaṱuwa khazwo uri zwi nga mu kwama kha mbadelo zwi nga muthusa tshiṅwe tshifhinga.

Nṋe ndi vhona uri tshibugwana tsha fareya zwavhuḓi nga maanḓa, ngori u ḓo wana uri hetsho tshibugwana a tshi fhirisi na fifty rannda. Zwine zwa amba uri ndi tshelede ṱhukhusa ine muṅwe na muṅwe uya kona ui swikelela zwavhuḓi nga maanḓa. Tshibugwana hezwi azwi kho farea u tou vhori vhathu a vha a vha zwi pfhesesi ende vhathu vha soko saina, vha songo thoma vha zwi pfesesa uri vha ḓo badela vhugai ngori zwo to ya nga khethekanyo nga khethekanyo. Huna ine vhathu vhane baḓi kona, na vhathu vha ne avha ḓi koni zwi amba uri muṅwe na muṅwe hafho fhethu uvha o kateliwa, kha zwibugwana zwoṱhe.

Nṋe ndi vhona uri hu ḓo nyangea oṱhe na mabambiri hune a shuma hone, muthu uyo u fanela uri aḓe o a fara, a dovhe hafhu aḓe o fara nadzi payi siiḽipi dzawe hune vha ḓo kona u vhona uri oyo muthu o hiriwa gai, o shuma gai, hone lwa tshifhinga tshingafhani, na zwa uri vha ḓo dzhia vhugai kha muholo wa hoyo muthu.

Nṋe ndi vhona uri a zwo ngo tea uri zwi leluwe, nga murahu ha musi muthu a tshi kho ḓo dzhia masheleni a sina vhukono kha bannga. Zwine zwa amba uri vha fanela uri vha tsheke zwoṱhe zwi dodombedzwa uri zwi mulayoni naa nahone muthu u ḓo kona u badela ayo masheleni na, na zwa uri oyo mushumo u ne a khou shuma mushumo wa tshoṱhe kana ndi mushumo wa tshifhinga nyana. Zwine zwa amba uri vhathu vha banngani kha vha vhe na vhulondoti, azwo ngo leluwa u ṋea vhathu masheleni ngori matshelo muthu uḓo balelwa ua badela.

Ee nṋe ndi vhona uri funa uvha na pfunzo nnzhi vhathu vha funa u vha na nḓivho, ya zwine vha kho ita zwone. Ngori vhunzhi ha vhathu vha soko takadzwa ngo dzhia masheleni, vha sa ḓivhi na zwori vha ḓo kona na ua badela zwine zwa amba uri bannga i funa uri i thome i funze muthu, uri masheleni ayo a ne na kho adzhi a nnḓu niḓo kona na ua badela murahu kana mushumo oyo ndi wa tshifhinga tshilapfu ndi wa tshifhinga tshipfufhi zwi amba uri bannga i fanela uri i vhe na vhulondoti khayo mbekanyamushumo ngori masheleni ayo avha a si na vhukono ane anga sia a khou wisa bannga.

Tshelede heyo ine vha i bvisa ṅwedzi na ṅwedzi i dovha hafhu ya u thusa musi wa khombo musi u tshi vho lwala uya wa wana dzilafho ya maṱhakheni nahone nga mutengo u farelwaho. Zwine zwa amba uri kha dzilafho u wana dzilafho ḽi no fhira ḽa kha zwibadela zwa nnyi na nnyi ḽi vha ḽi ḽa maṱhakheni, zwiambo uri tshelede heyo yo fanela ḽa uri i vhanzhi ngauri i ita mishumo minzhi minzhi kha muvhili wa muthu kana musi muthu a tshi kho vhaisala waya a wana dzilafho ya tshiṅwe na tshiṅwe tshine a kho tshi vhaisalela tshone.

Nṋe ndi vhona uri u tshi vula akhaunthu ya tshifhinga tshilapfu, u funo u ḓivha uri masheleni awu ndi mangafhani ane wa kho a khou a bannga khathihi na uri u ḓo a vheya tshifhinga tshingafhani afho hune wa kho a vhea hone nahone a u thusa ngani u a vhulunga u funa u vha na tshenzhemo ya ku vhulungele kwa masheleni uri u ḓo a dzhia nga murahu ha tshifhinga tshingafhani.

Bannga dzi ita hezwo ngauri tshaka ndi nnzhi dza ku vhulungele kwa masheleni zwine zwa amba uri, na musi vha tshi dzhia tshelede kana vha tshi vha tsho tshadzha, a hu fani ngori zwi ya nga uri iwe muṋe wo vula akhaunthu ifhio ine wa kona u vhulunga khayo masheleni. Zwine zwa amba uri u tshi vula akhaunthu u funo u sedza uri u khou vula ya ku vhulungelwe ḓe kwa masheleni ine ya ḓo thusa ngani matshelo, a a dzi fani dzi akhaunthu dzo ya nga u fhambana fhambana. Ndingazwo vha tshi u ṋekedza zwi bveledzwa zwi sa fani uri u kone u nanga uri iwe u takalela ifhio.

Khaedu dzo vha hone ndi dza uri thendelano ine yavha hone na miṅwedzi, yo vha yo ḓala lune masheleni a vha a kho tea uri a hume nga tshifhinga etsho ovha a nṱha lwo kalulaho. Ro kona u zwi kunda hezwo nga murahu ha musi ro u ambedzana na mulanguli wa bannga uri masheleni hayo o kalula a kona u sedza milayo yawe uri masheleni avho a kone u tsa a kone u farea nga ma .

Bannga i vhuyelwa nga uri i a kona u dzhia hayo masheleni ya hadzimisa dziṅwe bannga, a tshi vhuya murahu ano a vhuya o no vha na nzwalelo kana o no kalula, zwine zwa amba uri bannga i ya vhuyelwa nga maanḓa musi musi vhathu vha tshi vhulunga khayo masheleni, i a kona u a dzhia ya ṋea na vhana vhathu kha dzimiswo ya masheleni a vhuisa o no vha na nzwalelo.

Zwine na fanela uri ni zwi sedze ndi zwa uri eyo khamphani i kho shumisa hani i a kona u ḓa tshiimoni tsha shishi nga tshifhinga nahone i na ḓivha zwakale ya vhuḓi na yo fara vhashumi zwavhuḓi kana i na ḓivhazwakale ya vhuḓi na ya u fara vhafaramikovhe zwavhuḓi khathihi na vhathu vhane vha khou badela tshelede ya dzilafho zwavhuḓi na. U funo uri u zwi sedze na zwa uri iya kona na u ṱhogomela vha badeli vha tshelede vha dzilafho na zwavhuḓi kana dzikhasitama dzavho

Zwine a zwi pfhesesi nga tshelede ya retirement annuity ndi ya uri tshelede iyo o fonovha na maanḓa a u ya u tshi i dzhia, kana u funo uvha na thendelo ine wa i wana uri u kone u wana iyo tshelede na musi u tshi kho shuma. Ngori a si woṱhe muholo une wa ḓo kona u fusha muṅwe na muṅwe vhaṅwe vha na, vha na zwikolodo zwinzhi zwinzhi lune muholo wa sia muholo oyo u tshi kho u balelwa u fusha muṱa woṱhe, zwine zwa amba uri muṅwe na muṅwe u fanela u vha na maanḓa a kona u swikelela masheleni awe e a vhulunga.

I konaha u thusa muthu nga mu ṱoḓela dzilafho ḽa maṱhakheni khathihi na wa muṱa wawe zwine zwa amba uri, dzilafho lo ḽivha ḽi ḽi ḽi ḽa vhuḓi nga maanḓa, u ya kona waya hoṱhe hune wa ya wa wana mishonga ya maṱhakheni ine i a kona u fusha ya u tshi.

Ee ndono vhuya nda ya yunivesithi ndo musi ndo badela mbadelo ya lenga u swika kha vha yunivesithi, zwa sia vha tshi vho mpfonela murahu uri a thi ngo badela tshelede ya sikuḽufisi kana tshelede ya tshikolo zwine zwa amba uri ndi tea uri ndi to ya ndi to vha vhudza uri ndo badela na vhuṱanzi foununu uri founi kheyi zwiambari tshelede i ḓo dzhena husi kale.

Nṋe ndi vhona uri dzo tea ngauri dzi a thusa vhaswa hu kona u vhulunga masheleni ngauri vhaswa vha zwino masheleni avho a to a fara fhedzi vha a kona u a shumisa nga nḓila isi ya vhuḓi kana u shumisa nga u sa londa zwine zwa amba uri, u vhulunga masheleni lwo dzudzanyeaho kana diphosithi ya zwo dzudzanyeaho zwi amba uri i a thusa nga maanḓa vhaswa u kona u vhulunga masheleni lwa tshifhinga tshilapfu vha kona u a shumisa lwa u ḓi bveledzisa kana wa ḓi bindulisa.

Nṋe ndi vhona uri ndi zwa khwiṋe nga maanḓa u ita zwa mabaiḽi mani zwi tshi khou vha thusa nga maanḓa u vha na kulangulele kwa masheleni avho, nahone zwi vha zwi nḓila yo leluwaho nahone i ṱavhanyaho nga maanḓa.

Nṋe ndi vhona uri life cover i tea u u shumiswa sa yone thulusi ine ya ita mushumo woṱhe uri u leluwe, zwitshiḓa kha mushumo vho sala u tshi ṱhogomela vhathu vho salaho khathihi no ita mbulungano yoṱhe ya muthu yo.

Tshe ndavha ndi sa tshi thembi ndi tsha uri wa kona u vhulunga masheleni wa dovha hafhu wa wa a dzhia nga murahu ha miṅwaha, nahone haḽa masheleni ono ono bindulisa ono uvha na bindu wono a bindula a tshi kho vhuya murahu kha iwe o no vha na dzi nzwalelo.

Zwithu zwine zwa nga itea arali na ṋanga u budela ḽounu nga u ṱavhanya ndi nga mu ndi nga musi ni nga badela masheleni maṱuku nahone ni nga vha na u engedzeliwa nga zwi score zwa gonya zwa ya nṱha.

Akhaunthu ya bannga ndi fhethu hune wa kona u vhulunga masheleni awu o vhulungeya, nahone husina muthu na muthihi ane a kona u swikelela masheleni au wo a vhea fhethu ho vhulungeaho kha akha.

Tshithu tshithihi tshine vhanga tshi ita nga nḓila yo fhambananaho ndi u kona u u u u bvisa masheleni manzhi manzhi nga tshifhinga tshithihi, nahone zwi sina vhuṱanzi uri ayo masheleni a khou ya kha nnyi kana a khou bva gai o dzhena kha akhaunthu a manzhi manzhi zwine zwa amba uri hufuna u vha na vhuḓifhinduleli uri masheleni ayo a khou bva a gai nahone hu na vhutanzi vhu no farea.

Ndi nga si ḓipfe zwavhuḓi ngori ayo masheleni avha o no kalula zwine zwa amba uri utshi badela masheleni anga murahu ha miṅwaha miṱanu u khou badela masheleni manzhi ane avha a sina vhukono.

Nṋe ndi vhona uri ri fanela uri ri sumbedzisane uri masheleni ane nda ḓo a badela nga murahu ha tshifhinga tshingafhani, ndanga a badela nga tshifhinga tshine tshavha tshiṱuku zwine zwa amba uri nzwalelo dzi fanela u vha fhasi ngauri ndi ḓovha ndo a badela hu tshena tshifhi.

Ndi nga vha fha ngeletshedzo ya uri vha fanela u tshila tshifhinga tshine tsha lingana miṅwedzi ya fumi, uri vha kone u humisa ayo masheleni ngauri nga murahu ha miṅwedzi ya fumi hu ḓovha na u gonya ha nzwalelo.

Nṋe ndi nga to muvhudza uri mobaiḽi banking ndi nḓila ya khwine yo leluwaho ine ya nga ita uri zwithu zwi leluwe na hone zwi so ngo dzhia tshifhinga u tshiya dzi banngani u tshi fola miduba uya kona u ita zwoṱhe zwa banngani wo dzula.

Zwithu zwi nonga nomboro ya vhuṋe ine yavha uri ndi phini, zwithu zwi nonga u vhea tshipatshi kana luṱingo fhethu ho vhulungeaho khathihi no panga dzi phasiwede kana dzi ḽogo kha luṱingo lonolo hu songo vha na vhathu vhanzhi vhane vha vha kona u vha na mannḓa o dzhena.

Hanga iteya zwiṅwe zwithu ndi nga humbulela honoyo muthu uri ovha no shela mulenzhe kha uri hu itee zwithu zwi nonga zwenezwo zwa head start ya masheleni which means hoyo muthu na ene uya kwamea.

Hu ḓi funa uvha na thendelano ine yavha ya vhonisa uri baḽumu eyo ine nda ḓovha ndi khou badela ngayo, ndi ḓo i badela miṅwaha mingana nahone nzwalelo dza hone dzi ḓovha dzi kho farea naa zwine zwa amba uri ahu nga ḓovha na u tambula naa u dzi badela.

Nṋe ndi nga to mu vhudza uri life cover ndi yone ya khwine ngori a u ḓivhi ḽa matshelo, nahone a u ḓivhi uri ḽa matshelo ḽo ri farela zwifhio zwine zwa amba uri u fanela uri u vhone uri utshi ṱuwa u siyele vhathu mulalo nahone zwo leluwa uri vhathu vha vhalunge nga nḓila ine ri vhone uri.

Nṋe ndi nga to muvhudza uri kha i fhulufhele nahone a songo shumisa dzinomboro kha shumise mobile money ndi yone nḓila yo leluwaho nahone i ṱavhanya.

Nṋe ndi vhona uri ndi tsha khwine ndi to dzhia dzinnḓu edzo wa dzi hirisa vhathu, nga ṅwedzi na ṅwedzi vha badela dzi rennde zwi amba uri hu khou vha na masheleni ane akho dzhena kha akhaunthu yau ṅwedzi na ṅwedzi.

Nṋe ndi vhona uri ndi zwa ndeme u ḓivha uri masheleni ane na kho a dzhia ni ḓo kona u a badela na u swika ni tshiya fhedza zwine zwa amba uri ni funa u sedza uri masheleni ane na a dzhia ni ḓo ni ḓo kona naa ua badela nga tshifhinga tshine tsho tiwaho.

Mbudziso nthihi yo leluwa ndi ya uri aya masheleni ane nda kho a dzhia nda balelwa u a badela hu itea mini vha ḓoḓa vha dzhia mini na mini uri vha kone u lifha masheleni avho.

Nṋe ndi vhona uri muhumbulo muthihi wa u kovhekana nga life cover ndi ya uri life cover ndi yone yo teaho ine na wa muṱa waṋu i ita uri i ṱhogomele kha tshiṅwe na tshiṅwe tshine tshi nga itea. Ngori muthu ha ḓivhi ḽa matshelo khombo i tshi ḓa u nga si i vhone ende unga si i ḓivhe zwine zwa amba uri u fanela u dzula wo ḓi phuriphera ḓuvha ḽa ma.

Nṋe ndi vhona uri muthu muṅwe na muṅwe ufana uri a vhulunge masheleni ane a nga kona u renga tshithu nga o vhutshi kana tshiṅwe tshithu zwi amba uri ufana uri a vhulunge banngani.